Tidyondzo swi kucetelo eka tidyondzo swi cinca eka ti eka vugandzeri.

Ndzi nga lava leswaku varhandziwa va mina va tsemeka nkarhi lowu va wu lavaka leswaku hi hala tlhelo loko va lo.

Ri ku burisana hi timhaka ta malovolo hikuva timhaka ta malovolo ti helela exikarhi ka malume na na ka vomalume ka vanhu lavakulu ku na nuna na ndyangu wa nuna hikuva munhu wa xisati a nga twela nuna wa yena a lava ku lovoriwa hi mali ya le hansi hi ku tiva xiyimo xa nuna wa yena.

Ndzi nga vula leswaku ntshaveni ku ya entshaveni ndhavuko vafana ndhavuko wo yisa vana entshaveni wu hundzeriwe hi nkarhi hikuva makhombo ya vuhlayiseki maendlelo ya ndhavuko ya ku yi.

Ndhavuko wa mina munhu loyi a nga na mfanelo na mpfumelelo na vutihlamuleri byo burisana hi timhaka ta malovolo malume wansati xikan'we na na ndyangu wa le ka vununa hikuva va pfumelela kumbe va va va va va pfumela or va twisisa leswaku malume hi yena loyi a tivaka n'wana wa sesi ngopfu.

Ndzi nga katsa leswaku mindyangu yi hlangana yi tshama yi ri hinkwayo yi tsaka ku xaviwa tinyama mabyalwa ku ku dyiwa ku nwiwa ku tsakiwa ku va na na tinghoma ku endliwa switsundzuxo leswi hi nga ta tsundzuxaka na hi swona loko hi ri kule na le kule.

Yi ndzi endla ndzi titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva eka minkarhi ya sweswi khixini ku nghena munhu un'wana na un'wana wa xinuna ni wa xisati naswona ku na vavanuna lava kotaka ku sweka ku tlula vavasati khixini eka munhu un'wana na un'wana loyi a kotaka ku sweka kumbe a kotaka ku endla ntirho lowu endliwaka ekhixini hikuva yi kona mitirho ya vavanuna leyi endliwaka hi vavasati and akuvuriwi leswaku emasin'wini ka vavanuna kwinikwini ka vavanuna hinkwako ka ringana a swa ha fani na khale ndzi ehleketa leswaku layini leyiwa a yi tirhisiwa ngopfu xikhale hikuva a va twisisi sa leswaku kumbe ku pfumela leswaku wanuna i fanekele a tirhela wansati kutani wasati yena munhu loyi a fanekele a ya khixini a ya swekela nuna.

Vavasati lava se va nga tekiwa emindyangwini va tlanga xiphemu lexikulu hikuva va fanekele ku dyondzisa nsati loyi a nghenaka i milawu ya le mutini ku mutini i ku swekiwa njhani ku dyiwa hi nkarhi muni nuna u n'wi khomisa ku yini vona va tshamise ku yini malembe lama va nga kota ku tshama vona laha mutini.

Keriwa leti ndzi nga tsakela ku tekiwa emaxhoseni hikuva ndzi rhandza timpahla ta vona leti va ti mbalaka loko va tekiwa naswona milawu ya vona vona a ndzi ehleketa leswaku ya tika ku fana na Xitsonga hikuva swilo swa ku tala leswi va swi endlaka eka vona a swi endliwi eka matsonga.

Wanuna u languteriwe leswaku u ta mbala xikhumba xa homu lexi omisiweke xi tlhela xi xi sasekisiwa wansati u mbala xibelana masapati na tindindani na vuhlalu.

Leswaku n'wana loyi a n'wi lahlaka swi nga endleka mundzuku swilo swa yena swi ya pfaleka swi nga humeleli hikuva a lahlile n'wana naswona n'wana wo lahliwa u wa hlupha hikuva ku na mindyangu yin'wanyani n'wana i fanekele a tivisiwa eka eka va le hansi va le ka ka vona leswaku swilo swa yena swi ta va kahle na rihanyo ra yena a va kahle.

Ku khuvuriwa i swa nkoka hikuva u tiyisisa vuxaka bya wena na xikwembu u kota ku famba na hindlela leyinene naswona u ti ponisa eka swilo swo tala.

U fanekele a va ni rirhandzu ka munhu un'wana na un'wana kumbe ka n'wana un'wana na un'wana a nga hlawuli leswaku loyi i n'wana wa yena kumbe a hi wa yena u fanekele a tiva ku sweka a tiva ku xavela n'wana timpahla a tiva leswaku u sungula hi n'wana ku endla loko a endla swilo u sungula hi n'wana kutani hina a hi ti endlela endzhaku.

N'wana u fanekele a xixima mutswari wun'wana na wun'wana loyi a nga mo tswala na loyi a kalaka a nga n'wi tswala n'wana a fanekele a tiva nawu wa le mutini a tiva no hlonipha munhu lonkulu kumbe lontsongo eka hina.

Un'wana na un'wana loyi a tshamaka emutini u fanekele ku tiva ku basisa kumbe ku hlantswa swibye hikuva ntirho wa swibye a hi wa munhu wa xisati ntsena na wa xinuna wa hlantswa swibye hikuva a ku na loyi a vavisekaka loko a hlantswa swibye.

Ina, ndzi vona swi fanerile hikuva ku na vanhu lava va kalaka ma tiholideyi emintirhweni ya vona kumbe va ku ku na munhu loyi a tirhaka kusukela hi musumbhuluku ku fika hi sonto munhu loyi a tirhaka kusukela hi musunguri loko ku fika sonto siku a nga kumi nkarhi wo ya khongela kumbe siku leri a ri vekaka ku va a ya khongela loko va faka tiholideyi siku ra tiholideyi i kota ku ya ekerekeni kumbe laha a khongelaka kona ku ya na yena ku tikuma a khongela.

munghana ndza swi tiva leswaku u nga ha dyi vutisa leswaku hikwalaho ka yini ndzi ambale xiambalo lexi xo saseka lexi nga riki xa ndhavuko wa Vatsonga eka mina siku ra ndzhaka ku tlangela ku hambana ka ku fuwa ka mindhavuko ya hina hi ku ambala xiambalo xo huma eka ndhavuko wun'wana ndzi kombisa xichavo ni ku tlangela mindhavuko na ndzhaka ya muganga wolowo.

Ahee, munghana ndzi tsake ngopfu xirhambo xa mucato a ndzi ehleketa eka vamanana swin'wana swo hlamarisa leswi nga hlawuriwa ku nga va.

Ndlela leyi vantshwa va ambalaka ha yona namuntlha hakanyingi yi kombisa ku hlangana ka ka ndzhaka ya ndhavuko ni mikucetelo ya manguva lawa, globalalisation, vutivi bya ndhavuko, ku endliwa ka swilo swa manguva lawa fusion fashion, social media.

Ina, ndzi swi vona swi ri swa nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana, na ku ti dyondzisa hi yona, hikuva ku va munhu a mina ndzi ri mutsonga munhu a ri muswati a swi vuli nchumu eku heteleleni hi vanhu van'we lava hanyaka endhawini yin'we ya Afrika-Dzonga. Naswona swi nga endleka leswaku ku kuleni ka mina ndzi tikuma ndzi nga tekiwangi hi mutsonga, so swi ta va swa nkoka ku va ndzi tikume ndzi sungurile ndzi dyondza hi mindhavuko ya vanhu van'wana ndzi vona leswaku ndzi nga swi kota na.

Vanhu va masiku lawa va rhandza ku mbala swimbalo swa manguva lawa, swi teka nkarhi ku vona n'wana a ambarile ndhavuko naswona munhu loko a ambarile ndhavuko hi loko munhu a ya emuchongolweni kumbe emucatweni kumbe siku ra ndhavuko handle ka swona vanhu va timbalela timphahla ta vona swimbalo swa vona swa masiku lawa.

Ina, ndzi vona swi ri mhaka ya kahle loko n'wasati a feriwe hi nuna a tlhela a nghenelela vukati, hikuva ku tshama u ri wexe naswona a swi a swi kahle munhu wa xisati u lava munhu wa xinuna ku kota ku vonisana na yena va khomisana muti vutomi byi ya emahlweni, naswona ku va u feriwile hi nuna a swi vuli leswaku a wa ha fanelanga na wena ku va u tsaka byi nga va kahle ku tlhela u nghenelela vukati byin'wana u kota ku kuma munhu loyi u nga ta kula na yena mi aka muti swin'we.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku loveriwa hi wanuna a swi vuli leswaku u nge he lavi ku hleka. Evuton'wini i swa nkoka ku ku tikuma u ri na munhu loyi u hlekisanaka na yena ku ku ku sivela ku sivela ku tikuma u vitiwa hi mavito yo muferiwa loyi a onhaka emimitini yin'wanyana. Swi kahle ku tikumela wa wena u kula na yena u ya emahlweni u kota ku vonisana evuton'wini mi aka muti mi kombisanana swin'we.

Ina, a ndzi ta swi endla hikuva vutomi bya tika loko munhu a nga ri na vatswari naswona, loko munhu a lava eku pfuniwa hi manana, ndzi nga n'wi pfuna leswaku na yena a nga xi twi ngopfu xilondza xo loveriwa hi manana kumbe xo pfumala manana.

A ndzi tivi a ndzi twisisi na xivutiso lexi mi ndzi vutisaka xona, mavito ya swivongo eka ndhavuko a ndzi swi tivi hina eka ndhavuko wa hina a hi na swona.

Mavito ya swivongo a ndzi ma tivi, naswona eka ndhavuko wa hina mavito ya swivongo a hi na wona kumbe hi na wona ndzo ka ndzi nga ma tivi. Loko mo ringete ku ma vita hi mavito man'wani kumbe ndzi nga twisisa ndzi kota ku hlamula xivutiso xa n'wina.

Tiva leswaku ndyangu wa ka n'wina i wa mani wa ka mani, u tihlanganisa na vakokwana va ka n'wina, u tlhela u avelana vutivi lebyi faneleke.

Vutivi bya ndhavuko, vuxaka bya ndyangu na ndzhaka eka mindhavuko yo tala.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ku velekiwa ka hosi Yesu, ndzi n'wi hlamusela hi ku fa ka hosi Yesu, nkoka wa vukhongeri ni nkoka wo landzelelaka Vukreste.

Eka ndzhaka ya Vatsonga swiambalo swa ndhavuko swi na xiave xa nkoka eku khomiseni ka ndhavuko na vumunhu bya bya vanhu vatsonga hi leswi swin'wana swa nkoka swiambalo swa ndhavuko swa Vatsonga xibelani tinguva vuhlalu na swikhaviso madzovo na madzovo ya swiharhi intricate design swiambalo swa ndhavuko swa Vatsonga a hi swa vuxungi ntsena yi tlhela yi khoma nkoka wa ndhavuko no fanekisela mihlovo leyi hanyaka na ti-design swi kombisa ndzhaka leyi fuyiweke ya vaaki naswona swi tala ku ambariwa hi nkarhi wa minkhuvo ya ndhavuko.

Vuhlalu bya ndhavuko byi khome nhlamuselo ya nkoka ya ndhavuko na yo fanekisela byi hambana swinene ku ya xi endlakalo na xiave xa loyi a xi mbalaka hi lowu ku hambanisiwa ka ku hambana exikarhi ka vuhlalu bya ndhavuko bya nkhuvo ku fana na vuhlalu bya mucato na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko xikombiso mucato symbolism vuhlalu bya mucato vuhlalu bya mucato byi tala ku kombisiwa vun'we rirhandzu na ku tinyiketela exikarhi ka then vuhlalu lebyi ambariwaka hi vaongori symbolism vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko hakanyingi byi fanekisela ku hlangana ka vona ka moya matimba na xiave xo ndzeni ka vaaki.

Munghana wa mina u tsakela ndhavuko ni mindhavuko ya yena hakunene naswona u tshama a hisekela ku dyondza swo tala hi swona loko ndzi kombela leswaku ndzi a ndzi hlamusela ndlela leyi ndzi rhungeleke leyi ha kona a ndzi swi vona leswaku a tsakela hikunene endlelo leri ni xitori lexi nga endzhaku ka rona i muxaka wa munhu loyi a tlangelaka swilo leswi endliweke hi mavoko na matshalatshala lama endliweke eku swi tumbuluxeni ku navela ka yena ku tiva ni ku hiseka ka yena swi endla munghana lonkulu naswona ndza tsaka ku avelana vutivi bya mina na yena loko ndzi n'wi hlamusela ndzi nga vula leswaku i munhu loyi a nga na vuxiyaxiya bya ndhavuko na ku lava ku tiva loyi a tekaka ndhavuko na ndzhaka swi ri swa nkoka.

Mincino ya beli leyi tivekaka tanihi umngqusho kumbe umahlanga i xiphemu xa nkoka eka ndhavuko wa maZulu ngopfungopfu hi nkarhi wa micato na minkhuvo yin'wana ku tsakela ka mutekiwa eka bele na mincino swi nga ha kombisa ku navela ka yena ku tihlanganisa na ndyangu wa yena lowuntswa ni mindhavuko ya vaaki loko ndzi nga wu hlamusela ndzi nga vula leswaku i munhu wo lava ku tiva na ku va na vuxiyaxiya bya ndhavuko lowu yi a tekaka ndhavuko na na ndzhaka swi ri swa nkoka swi nga endleka a ri munhu loyi a a ku dyondza ni ku a ku nghenelela ka na maendlelo ya muganga wa yena lowuntshwa naswona a tsakela ku aka vuxaka byo tiya na ndyangu wa yena lowuntshwa na vanghana.

Eka ndhavuko wa Vatsonga swiambalo swa xintu swa vavanuna i xikombiso lexi hanyaka xa ndzhaku ya vona ya ndhavuko hi leswi swin'wana swa nkoka mahembe na swimbalo swa le henhla mahembe yo olova hi mihlovohlovo lama nga na swifaniso swo na vuxongi lebyi fanekisiweke swiyenge swo hambana swa ndhavuko wa Vatsonga accessories footware mihlovo na tiphitani malapi ya ndhavuko malapi lawa humaka laha tikweni lawa ya lawa ya talaka ku lukiwa hi mavoko no dayiwa hi ku tirhisa mihlovo ya ntumbuluko yo tirhisiwa ku endla swiambalo swa Vatsonga.

Hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga vavasati va mbala vest nguva na xibelana na masapati na tiduku to fambisana ni nguva.

Un'wana na un'wana a tisa xitayili xa yena xo hlawuleka na vutshila hambileswi ku tsakela ka munhu hi xiyexe ku hoxa xandla swinene hi lava van'wana vanqambi lava tlangeriwaka swinene mina mutlangeri wa mina loyi ndzi n'wi rhandzaka Jorge Frideric Handel u dume hi ti-Opera na ti-organ converto vuyimbeleri bya Handel byi tiveka hi vukulu byi na drama xiphemu xa yena xa xifaniso Massiah's Hallelujah Chorus i xiphemu xa nkoka eka vuyimbeleri bya xikhale.